Umzala into okungamele aqale ayicabange ukuthi, lolu hlelo lwakhe lweziqu afuna ukulufundela, uzothi uma eseqedile ukulufundela akwazi yini ukuthola umsebenzi ngoba abantu abaningi bafundile kodwa bahleli emakhaya neziqu zabo. Yikona okokuqala, okufaneke akubheke. Okwesibili kufanele ukuthi njengoba ezofuna ikude, azi ukuthi unazo zonke iy'nsiza kusebenza noma iy'nsiza kufunda azidingayo. Nohlelo lo inthanethi ahlale enalo olusebenza kahle ukuze angaphazamiseki ekufundeni kwakhe njengoba efundela eqhelile.

Okokuqala ngafaneke ngibheke ukuthi isikhathi esibekelwe ukuthi izosebenza ngaso singakanani. Uma kunesidingo kufanele ngifake umshwalense ukuze uma ilimala ngikwazi ukuthola enye. Nokuthi bangangitsheli enye into kodwa, uma seyilimala sengithi ngiyayibuyisela bakuphike lokho bathi akusenjalo. Ukufundisisa kahle wonke amaphepha abhaliwe, ngibone ukuthi siyavumelana yini nakho konke okubhaliwe phansi. Nami ngivikeleke njengomthengi.

Uma iy'nkundla zokusakaza ey'fana no-Showmax ne-DSTV zingatholakala ngamanani aphansi noma mahhala. Umehluko ongaba khona ukuthi sonke njengezakhamuzi singakwazi ukuthi sibe nayo ngoba akekho umuntu ongathandi ukuzibukela lezi nhlelo ezitholakala ku-DSTV naku-Showmax. Uma bengingasizakaleka ngaleyo ndlela, sonke besingakwazi ukuthi sifane, kungabi khona umuntu ozokwazi ukuthi athole okubukeka ngathi kungcono kunokwabanye. Sivane nje sifane sonke njengezakhamuzi, wonke umuntu athole into ayithandayo ngesikhathi akasithandayo.

Ukubuka imidlalo kwisathelayithi ukuthi ube nayo nawe endlini yakho. Iy'nyathelo ney'nsiza ezidingekayo ukuthi kube nendawo e-right, noma ekahle la ezokwazi ukudonsa khona ukuze ungabi nayo inkinga. Ingabi sendaweni enomoya noma ephazanyiswa kakhulu izulu bese uyaphazamiseka. So, kuba ukuthi usendaweni isendaweni e-right yona isathelayithi. nokuthi-ke bakhiphe zonke iy'limu ukuze wonke umuntu ezosizakala, akwazi ukuthola ulimi lwakhe lwebele ayiqonde into ekukhulunywa ngayo.

Akusiwo wonke amanethiwekhi avumela idatha elingasetshenziswanga ukuthi idlulele enyangeni elandelayo. Amanye uma uyithenge mhlaka one iyaphela ngomhlaka thirty. Amanye ayayidlulisa, kuya ngokuthi usebenzisa yiphi ekuvumelayo. Koda amanye awakuvumela amanye awakuvumeli. Akusiwona wonke akuvumelayo.

Ngomcabango wami, yebo, ukusakaza amavidiyo nokwenza umculo kudla idatha eliningi kakhulu. Kungconywana ukuthumela imiyalezo, kodwa amavidiyo nokupequlula kuyayidla kakhulu idatha ngoba kuthatha nesikhathi eside kona futhi kufanele ubuye ukuvule mande kudlale. So, ngesikhathi kusavulwa kuyathatha kuyadlula. Ingakho-ke kuthatha kudle idatha eliningi.